Pele ga sefofane se fofa ke ne ke ikutlwa ke tletse thabo, letshogo le kgatlhego. Ke re ke ya go kopana le botshelo jwa thekenoloji le ngwao ya bogologolo.

Tseya leeto o tshwanetse go kgetha letsatsi la leeto. Lekola mafelo a sefofane se fofelang kwa, kwa Nigeria tsenya phasepoto ya gagwe mo tirisong, netefatsa gore o na le visa ya Nigeria pele o tsamaya.

Bokgoni jwa go kgweetsa sentle. Mokgweetsi o tshwanetse go itse melao ya ditsela le go kgona go e latela. Temoso le tlhokomelo ya polokego, mokgweetsi o tshwanetse go ela tlhoko tikologo ya gagwe ka nako tsotlhe.

Ke ka rata go palama sefofane ka ntlha ya go batla go bona mafelo a a farologaneng, go kopana le batho ba ba naleng ngwao e e farologaneng le ya me le go ithuta dilo tse diša, go ja dijo tse di sa tlwaelegang mo nageng ya me le go ithuta ka ditsela tse dingwe tsa botshelo, go bona batho ba ba ntsi ka mefuta-futa ya bona.

Dibese ke karolo e kgolo ya dipalangwa tsa setšhaba, mme di na le diphitlhelelo tse di molemo segolo jang fa di laolwa sentle. Theko e e tlase go ya ka bese ga ngata go bitela tlase go feta go dirisa koloi ya gago kgotsa go tsaya setekisi. Go fokotsa bodidi jwa dikoloi mo tseleng go thusa tikologo. Go tlala ra dibese mo dibeseng tse di tletseng, gonne go tima mowa batho ba eme, mme go nne bokete tota go tsamaya sentle.

Ba bangwe segolo jang bagodi kgotsa ba ba sa tlwaelang thekenoloji, ba ka se tlhaloganye ka potlako gore karata e e botlhale e dirisiwa jang, e ntshwa kae kgotsa ko tladiwa jang, mathata a go reka karata, go tlatsa karata, re-charge, top up. Batho ba ka kopana le mathata fa ba leka go tsenya madi mo karateng ka ntlha ya system errors.

Seteraeke sa badirisiwa ba dibese, se ka ama botshelo jwa batho ka bongata, segolo jang ba ba itshetlegileng mo dipalangwageng tsa setšhaba le fa seteraeke e ka bo e le tshwaetso ya go emela ditshwanelo tsa badiri. Go tlhokega tsela e e lekalekang ya go tlhaloganya mathata a bone, go tsholelwa mo ditseleng, traffic congestion.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka ntlha ya tlhagafalo, thulaganyo le pabalesego. Le fa go ntse jalo, go ka nna le diphoso ka nako dingwe go tshwana le go diega ka ntlha ya traffic, diphoso le tsa motšhini kgotsa maemo a bosa. Go nolofatsa thulaganyo ya bapalami fa dibese di na le nako e rileng, bapalami ba ka ikemisetsa sentle, ba tla fela ka nako kwa stops, ba itse gore ba tla fitlha ka e leng. Ka moo go botlhokwa gore bapalami ba nne le maano a a oketsegileng, back-up plans go e tlhaloganya le seemo. Emela bese e latelang fa di le teng ka e e gaufi.

Ka letsatsi leo ke ne ke tlhokometse sengwe le sengwe ke feditse go itukisa ka nako, ke apere sentle, mme ke itse gore ke tshwanetse go tsaya bese ka six thirthy mo mesong. Ke gorogile kwa lefelong la bese ka six twenty five, ka mowa o o kwa godimo, ke akanya gore ke na le nako e lekaneng.

Maitemogelo a ka, a bile go tsoga ka letsatsi le le tlwaelegileng ke ya kwa stop. Ga go na bese e fitlhileng, batho ba le bantsi re ne re emetse fela ka ditlhogo di bothitho, ba bangwe ba tshwenyegile, ba bangwe ba galefile. Ga gona kitsiso e e tlhamaletseng, e re e amogelang, re utlwa fela ka batho ba bangwe kgotsa go kopa lift.